Ezokuthutha zomphakathi zingaklanywa ngokuthi kuthathwe abantu abaseduzane babekelwe iy'moto zabo, abaya kude babekelwe iy'moto zabo. Uma ngabe kukhona ukuklanywa kanjalo kungafakwa nomashali abazosiza ukuze umuntu azi ukuthi ugibelaphi.

Lwaluluhle kakhulu, ngangisuka la emakhaya ngiya eGoli, sakhona ukuthi sime ezindaweni ezintathu ezingamagaraji, la abantu babe dilika khona beyothenga okudliwayo, abanye beyozikhulula.

Ukuthembeka kwezinsizakalo zamabhasi kusithinta kakhulu isinqumo sami ngoba ibhasi ngiyithandela ukuthi ungakhona ukulala ebhasini usasuka la uvuke sewusegaraji, izinto zakho zisekhona. Kusaphephile kakhulu.

Kungathuthukiswa ngokuthi kubekwe nje emnyango noma kube khona okwaziyo ukubafundela noma ebakhombise ephepheni labo iphayiloti abangakwazi ukufunda ngalo.

Ezokuthutha zesonto azibathuthukisi abantu abadala. Uma ngabe kuthuthwa nje abantu kuhanjwe nesonto kusuke kuxutshiwe, abadala begibele nabancane.

Izinselelo engabhekana nazo ukuthi kwakumele ngihambe ngiyolinda izimpahla kwelinye idolobha. Loko kwakhomba ukuthi kumele ngisuke la ekhaya early, ngiphinde futhi ngithole nemali yokugibela eningi ngoba ngisayohlala le engangiyo khona engangilindele khona.

Elami lahlala u-thirty minutes ngesikhathi limile. Loko kwakunikezela abantu isikhathi sokuthi bathenge ukudla futhi abafuna ukuyozikhulula, bazikhulule kahle isikhathi sisekhona. Kwakungcono ngoba kwakuyibhasi lasebusuku.

Sasigibele itekisi siseGoli, umuntu omdala efuna ukudilika. Manje uma sekufanele ukuthi adilike u-conductor noma umsizi kamshayeli wayethethisa umuntu omdala saze sakhuluma sonke etekisini samuhahameza ngoba umuntu omdala kumele ahlonishwe.

Ngingasiza njengokuthi ngifake ama-truck-i wonke, izithuthi lezi eziphathayo ezihamba nezinqola ngizifake zodwa, zibe nje nendawo yazo la zokukha zona zodwa ngoba zike zibambezele futhi zona zinkulu.

Khungatha kakhulu ukuthi ngibone abantu ukuthi abasazihlonipha izithuthi. Umuntu akanqeni ukuthi agibele ibhasi ephuzile futhi ebuye ethande ukukhulumisa abantu abaseceleni naye.

Endaweni yasemakhaya, abantu bezokuthutha bayamuhlonipha umuntu omdala. Benza isiqinisekiso sokuthi uma ngabe ibhasi ima kumele adilike umshayeli noma umsizi kamshayeli ezosiza umuntu omdala.

Zisizwa ngokuthi abantu abadala bayasizakala, baba nabantu ababasizayo uma ngabe begibela futhi bebahlalise ezindaweni la ziphephile khona futhi la kushaya khona umoya.

Cha, ey'mpahleni zakaloliwe asikho isivinini esiba sikhulu ngoba uloliwe vele usuke uhamba ngesivinini esisodwa basuke benaso isikhathi okufane bafike ngaso.

Yebo, bengingakhetha ukuthutha ngojantshi, ngoba ujantshi azibibikho izigebengu kakhulu, abantu abafuna ukuthatha iy'mpahla phakathi, ngingasho ukuthi siphephile futhi sifika nezimpahla zakho ziphephile, zisaphelele.

Ukuthuthukiswa kwengqalasizinda kungasiza kakhulu kumakhrikhethi amasha nama-system amasha ukuze kube-digital ngoba kuzosiza ukuthi ukwazi umphakathi ukubona iy'mpahla zawo ukuthi zingaphi.

Imboni ngeke yakwazi ukuthola izindleko ezintsha, ngoba uphethilomu ubusanda kwehla ngesonto elindlule, futhi ungakhona ukuthi wenze kahle izinto zawo zibe zinhle. zilungele umphakathi.

Yilezi zokuthi abantu abadala abasahlonipheki. Izingane manje ziphatha abantu abadala njengezingane, abakwazi ukuhlonipha abantu abadala.

Kulula kakhulu ngoba amathikithi manje usuyakwazi ukuwathola nasezitolo zokudla njengoko-Shoprite nako-Boxer. Amathikithi uyakhona ukuthi uwathenge kumathili.

Kubaluleke kakhulu ngoba abantu bayakwazi ukuqhathanisa izindlela okumele bazihambe.

Kubaluleke kakhulu, ukuze wazi izikhathi ezisheshayo zokudiliva izimpahla zakho, nokuthi kumele uyilindele nini, futhi kuphi, ngobani isikhathi.